Ke nagana gore bagodi ba tshwanetse go tlamelana ka dijo, ka maungo le ka merogo ka mefuta-futa gore ba kokotlegele mo mmeleng, ba itumele, ba nonofe, ba tswelele pele bagolo ba rona ba re golele sentle ba nonofile gobaneng tseo di tla dira gore malwetse a ba ka taboge ga nyenyane le gore ba kgone go ikokotlela sentle.

Gantsi ba lelapa ba palelwa ke go tlhokomela bagodi ba bone ke nagana go botoka fela ga ba isiwa kwa dintlong tse di ba tlhokomelang, ka gonne koo ba fiwa le monyetla le sebaka sa gore ba tlotle pele ba ba lekanang le bone, ba tlotle ka tsa bophelo ba bone le go tshameka ba fiwa monyetla wa gore ba kgone go tshameka. Ba dumela fa ba kopana le ba ba lekanang le bone ba tlotla ka tsele tsa kgale tsa bone ka nako ya bone ba santse ba le bannyane.

Ke go itlhokomolosa bagolo gore ba seka ba goga motsoko ka gonne nneng ba nagana gore motsoko o tla ba lwatsa le go feta, fela boammaaruri ke gore motsoko o dira gore ba boele ba ga bone ka o ne mo monaganong.

Ga re a tshwanela go felela bagodi pelo ka gonne ga o gola o thoma go boela ko bonnyaneng, tshwantse re go tlhokomela fela jaaka ngwana le tlhaloganyo ga e sa tlhole e le e le e ne re tlwaetse ya mogolo gore a tshwantse a akanyeng akanyetse bana jwang. So le fa mogolo a ntse a nagana a bua-bua ka pelo thata re tshwanetse re mo fa nakonyana ya gore a kgone go bua a nosi ka gonne nna go a ka nna ke lemoga ga a bule nosi o bua le ba ko ga bone, a re mo feng nako gore a kgone go bua a le nosi , fa nakonyana e sena go feta ke gone re tla buang le ene re le ka go motsenya mo lefatsheng .

Lelapa le setšhaba di tshwanetse ba itse gore mogolo o tshwanetse go ja dijo tse di nang le dikotla, o nwa metsi a phepa le gore o robala mo ntlung e phepa le dikobo tsa gagwe di le phepa. Di farologana ka gore ditso tse dintsi jaaka e setso sa Setswana mogolo tshwan'tse a tlhokomele thata go na le bana, mogolo o fiwa maitseo a mangwe a kwa godimo-dimo ka gobaneng re mo tsaya jaaka e le ene morena wa rona e le ene a tla re bulelang ko legodimo.

Bagodi loga , ba dirisa dipolasetiki go dira diaparo ka mefuta-futa gape ba itlotlela mo tshingwaneng ya merogo go jwala le go tlhokomela merogo ya bone.

Ke itse hospice, hospice in Rusternburg. Ee, ba ba tlhokomela ka dijo, marobalo le gore a mme batlhapile le gore a ba apere diaparo tse di phepa, ga go ise go simolola go duela ke mahala mo nakong eno.

Ke nagana gore puso mo nakong ena e tokafetse go na le bogologolo, fela bothata ke gore ga di ga di tseelwa matsapa jalo jalo. Ke nagana gore puso e tshwanetse e femele batho ba ba tlhokomelang thata-thata mafelo a le gore go tlhokomelwa bagodi kwa go one, ka masente nyana e oketse masente nyana gore ba kgone go ba tlhokomela sentle, ba ba rekele dijo tse dintsi tse di nang le dikotla le diaparo tse le gore ba tla di apara le ditilo jalo jalo jaaka ditafole jalo jalo, gore ba kgone go nna sentle le barutabana ba ba fe le barutabana ba kgone go ba ruta le metshameko nyana ba kgone go tshameka bagodi ba rona.

Ke nagana gore e ka ba tokafatsa ba ikutlwa ba le botoka ka gore e kgona go ba thusa gore ba kgona go robala ba jele, ba sena stress se se kwa godimo ba kgona go go tlamela, e kgona go thusa le malapa a potlana go ba tlamela ka dijo gore le bone ba kgona go ja gore bagolo ba rona ba seka ba nna le bothata ba kgatelelo ya maikutlo.

Ke nagana gore o tshwantse o kwale lekwalo, o kwalele ba lefapha la Home Affairs o ba bolelele o ba tlhalosetse ka bagodi ba o nang le bone o kwale le maina a bone botlhe gore ba itse re o bereka ka bagodi ba feng, ba ba nang le dingwaga tse kae, ba tlhoka thuso e kanang-kang a ba bangwe ke difofu, a ba bangwe ke di mumu, digole jalo jalo. Fa o fetsa o e romele ko Home Affairs ba tla go or-e kgotsa o ikise wena ka bo wena gobaneng ga o romela ditokomane gantsi di tsaya nako, fela ga o ikisitse ka bo wena ba tla go tlhalosetsa re go tlhokega a e ka na go tlhokega ditokomane tse dingwe kgotsa jang.

Ke nagana gore gantsi puso ga itse gore bagolo ba isitswe ko batlhokomeding, ka gonne ba lelapa gantsi ba gana ka madi a bagolo mme e tswa ba isitse bagolo ko matlong a gore ba tlhokomelwe. Fela e be ba retelelwa ke go patela bagolo gore ba kgone go ja dijo, ba kgona go apara, ba kgona go robala mo dikolong tse di phepa.

Motho o simolola go gola phenšene a na le dingwaga di le masome a marataro le masome a marataro, ee ke nagana gore gore puso e dire jalo e tlhopile dingwaga tseo e lemogile gore ga mogolo a setse a na le masome a marataro ga a kgone go dira, ebile ga a kgone go nagana sentle ka ntlha ya gore maatla a setse a fedile le marapo a setse a nna bokoa.

Ke nagana gore go tshwanetse go kwalelwe ba lefapha la dipalangwa, go boiwe ka bagolo gore sentle bagolo ba tshwanetse gore ga ba ya dipetlele ba palame mahala mo dipalangweng, ba seke ba patela sepe gore ba kgone go kry-a thuso ya bone ya go ya go alafesega.

Ke nagana gore go tshwanetse go kopiwe ba lefapha la bookelo gore ba thuse ka dipalangwa gore tsa bookelo ka gore go na le dipalangwa tsa bookelo tse di kgonang go isa balwetse mo mafelong a a rileng, ke tsone tse ba ka di kopang gore ba tle go tsaya balwetse mo lelapeng gore ba ba ise kwa bookelong, ga ba fetsa go ba isa kwa bookelong ba ba alafe ba bagolo ba rona e be ba ba busa ba ba busetsa kwa lapeng.